Metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki, e ka nna motshameko ka go tlisa monate le kgaisano. E le tsela ya go itlosa bodutu le go tokafatsa bokgoni jwa monagano le maiteko a gago.

Go nna teng ga metshameko mo megaleng, go tokafatsa kgaisano le go nna monate ka online mme go ka fokotsa go tshameka ka namana. Go tshwanetse go nna le boikanyego go netefatsa botsogo jwa mmele le maikutlo.

Metshameko e e nang le kgaisano e e tseneletseng e akaretsa Esports, metshameko ya mmele, di board games tsa seterategi ka le VR or AR Interactive games.

Di ileketeroniki metshameko ya di ileketeroniki e tokafatsa kgaisano di dirisa thekenoloji e ntšha, di fa phitlhelelo ya online le go tshameka le badirisi ba bangwe ka nako e le nngwe. Mme di tlisa ditlhoko tse di oketsegileng tse di fetotsweng tsela ya metshameko e e tumileng ya gompieno.

Metshameko ya se ileketeroniki o e tshameka gongwe le gongwe ko batlang teng.

Go tshameka mo inthaneteng go tlhokega inthanete e e tseneletseng, mogala o o maleba, akhaonto ya platform-o le kitsiso ya metshameko e tumileng. E akaretsa Fortnite, Call of Duty, FIFA league of legends le Mind Craft.

Go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o sa kgaotswe, go ka ama botsogo jwa mmele le maikutlo go fokotsa tshameko ka namana, go oketsa ditshenyegelo le go ama dithuto le tiro. Motshameko wa mo inthaneteng o e leng mmamoratwa ke Ludo Club le Morabaraba.

Data e botlhokwa mo metshamekong ya mo inthanete, go kgokagana le server, go tsamaisa puisano kgotsa tirisano ya nako ya nnete. Go access-a content e e oketsegileng le go buisana le ba bangwe.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo, ka gonne palo e nnye ya dikgwebo khontsa dipalo tsa batho ba ba tshamekang.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa boithabiso, bokgoni, dikamano tshireletso ya maikutlo le go oketsa kitso mo matshelong a rona. Ebile metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo ka gonne go ne go sena thekenoloji e e maleba, inthanete e e tseneletseng. Hardware or software e e botlhale le multimedia e e nonneng.

Dikotsi tsa metshameko mo inthaneteng di akaretsa botsogo jwa mmele le maikutlo. Go se nne le tshameko ka namana, ditshenyegelo le kotsi ya online. Go boloka polokego go akaretsa go rulaganya nako security settings-e, Wi-Fi e e sireletsegileng, boloka ditshenyegelo di le tlase le go ithuta melao ya metshameko.